Nka gatelela gore, go le gantsi banna ba sa itira nku, ba sa lelela ka mo gare, mme ba bue fa ba na le mathata.

Ke akanya gore a na le seabe, mme go le gantsi a sa kgone le go dira, ba na le maikutlo a kgatelelo, e leng ona a dirang gore ba sa siama, ba lwale.

Ke ikutlwa ke le motlotlo thata ka ditirelo tsa puso, mme bangwe ba sa kgone le go fitlhelela thuso e ka potlako, mme ba feleletsa ba kgaoga, kgaotswe, ba kgaolwa ke bophelo.

Ee ke a dumela, go na le e nngwe ya ditlhare e bitswa Vimbela, ke e e ralaganngwang mo phogwaneng ya ngwana gore a sa gata mo meweng e maswe, mme gape go na le e nngwe gape o bitswa Muthui Wenyoni.

Go le gantsi bangwe ba dirisa matekwane go ka fokotsa mmele, mme seo se sone e leng se scam-e, mme batho ba ka bona thuso fa ba ka ya ko borraitsi e leng gaufi le ko ba dulang, ko bookelong or-e ba ikopantsha le ngaka e e itseng.

Ka letsatsi lengwe o ka tlhoka thuso ya potlako, mme o sena madi a go patala go bona kalafi inšorense e tsena fa, e le yone e ka thusang ka potlako, ka tshoganyetso ga o sena madi.

Gantsi tsela ya ntlha go itshireletsa ke go dirisa mofupelwana e leng condom-o, mme wa dirisa dipilisi tse di thibelang pelegi, mme tsona ga di a , go ka o nang le HIV.

Melemo e tswa mahala kwa bookelong le kwa tleliniking, mme fa o batla go reka ka tshoganyetso, o bona ka madi a kwa godimo kwa borekelong.

Ditirelo tse di tlamelwang bagodi ke Emmanuel Age Group, mme ke ya batho ba ba tlhokang go sa kgone go go patela madi a batho ba, ba di poraefete.

Ke go ka ja dijo tse di siametse mmele thata, go le gantsi go fokotsa le mo nnotaging.

Ee, go ka itira ngata nngwe, ba rutiwe ka botlhokwa jwa go itlhokomela ba rute le ba bannye gore ba kgone go itlhokomela.

Ee e thata fela, ka gonne bathusi kwa bookelong ba tlhokagala.

Molao o ka thusa ka go gatelela thata, gontsi ko ba rekisang melemo eo teng, ba sa rekisetsa motho fela fa a sena lekwalo la ngaka, e maleba.

Ke, go le gantsi ke, e gaufi ke SADC, SADC e thusang ka kgatelelo ya maikutlo, mme le Aurum, Aurum le yone ke gone e ne thusang ka malwetsi a sa foleng.

batho tshwanetse ba duele go ka bona kalafi, mmuso ke one tlamehileng o tse matsapa gore ba kgone go thusega.

Ke akanya gore, e ba tlhokometse sentle, mme batlhoka le go ka ba okeletsa madi mme ba nne ba romela batho ba nne ba go tlhola batsofe ba o, gore amme ba dirisa madi ka kelotlhoko.

Bontsi ba balwetsi ba ka latlhegelwa ke matshelo a bone, mme bathapi ba ka thusa ba sa kgoneng go duela ka go neela ditleliniki le di, bookelo madi gore ba kgone go reka melemo eo.

Go tlhagelela thata botho, bontsi ba badiri ba kwa ditleliniking ga ba na botho, ga ba itse le go bua le batho.

Ee, go botoka thata, go ka nna botoka thata ka gonne bana fa ba lemala ko sekolong, ba tlo go kgona go bona thuso ka potlako.

Jaaka di thusa pelegi, fokotsa pelegi mme di na le ditlamorago tse di botlhoko thata, go opiwa ga tlhogo mme gape le kankere ya matsele, mme bangwe ba tsaya sebaka morago ga go tlogela go di dirisa di-contraceptive tse, o ka bona fertility gape.

Di thusa thata, gongwe segolojang mo ba ba humanegileng, ka gonne ga ba sa ye dikolong ga ba bone sepe sa dijo tse di siametse mmele, ba feleletsa ba bone malwetsi a sa siamang.

Seokobatsi sengwe se se golo, se se dirisiwang ke ARV, mme seo o se nwa ka pilisi ga one-e ka letsatsi ka nako e o i tlhopetseng yone.

Fa ba sa goroge ka nako, ba katswa ba le, batshwaregile le, go na le, tshoganyetso e ba leng busy ka yone.

Ka go oketsa matlotlo a ditleliniki le bookelo.

Go nkutlwisang pelo botlhoko thata, ka gonne ka lengwe la matsatsi e tsile go nna bone, mme go tlile go nna thata go ikamogela.

Metswedi e ka nna botoka, ka tshwara ka mogala wa ka professional channels, South Africa, le CSM.

Ee, go tlhokega badiri le kgobokanyo ya batho mme le tsa moago, bonnyane ba moago ba tleliniki kgotsa hospital, le go sa utlwane ga badiri.